Mokgwa oo ke o tsebang wa ho kopa dithuso tsa UIF ke mokgwa wa ho sebedisa internet-e o kene website-eng ya UIF, mokgwa o mong ke wa ho download-a App ya UIF o kope dithuso teng, mokgwa o mong ke o tsebang ke wa hore o ye Department of Labour o lo kopa dithuso teng tsa UIF. Nna ke kgothaletsa batho hore ba sebedise mokgwa wa ho ya diofising tsa UIF hobaneng ke moo teng ba tla thola thuso e nepahetseng, mme ke moo teng ba tla thola dikarabo tsa dipotso tsohle tseo ba nang le tsona. Ebile ba tla fuwa hore nang ho hlokuwa ditokomane difeng hore ba kope thuso tsena tsa UIF.

Ha o batlela ngwana loan-u ya ho kena sekolo university-ing. O tlo tlameha ke hore o ye ka hara university, ha o fihla ka hara university, o kope thuso ho motho a ikarabellang ho di-application tsa bana tsa di-university. Ke moo teng o tla thola dikarabo tsa dipotso tseo o nang le tsona ka loan-u eo o e hlokang hore ngwana hao a ka ya sekolong. Hape nthwe e nngwe o ka iketsetsang yona ke hore o kene internet-eng, ha o fihla internet-eng o shebe hore ke loan-u e feng e ka kgonang ho iswa ngwana hao sekolong. E tlo hlaya ele mengata mefuta ya di-loan-o internet-eng, le batho ba kenang dikolo ha o ka ba botsa, ba tlo o hlalosetsa hore nang o tlamehile ke hore o etse jwang hore o tholle ngwana hao loan.

Jwalo ka motho a sebedisang marangrang ka mehla. Ho nka metsotso e mebedi ho isa e ye moraro hore nka hlakola PIN ha ke e lebetse. Ke a kgona ho iketsetsa ke le mong hobane ke kgona hore ke tobetse moo ho ngotsweng forgot PIN. Ebe ke tla thola link-i moo ke tlo etsa PIN e ntjha teng, kapa ebe ke tla thola quote-o e tlo kgona ho nthusa hore ke kgone ho etsa PIN e ntjha ha ke lebetse ya kgale.

Dumelang le kae mme? O bua le Hadiyo monana, ke ne ke kopa thuso ka hore mme a ka ntjhekele hore account-o ya ka ya sekoloto e sale ke e ngodisa ho etsahala jwang ka yona? Hobane dibeke se bile di le pedi tse fetileng, ha ke so thole karabo letho hore ke tlo lata account kapa ke tlo fumantshwa account neng. Ke try-ile le ho check-a ka email-ing ya ka, ke nahanne mohlomong karabo e kene ka email-e empa ha ka thola letho. Ke kopa mme a ntjhekele hore na ekaba bothata keng kapa ho etsahalang.

Tjhehe, batho ha ba ikgethele ho kenela UIF le hore e ba hulele. O tseba ka hore o sign-a kontraka mosebetsing, ha o qeta ho fuwa kontraka, le bala kontraka le motho a o sign-isang kontraka. Ho na le moo ho ngotsweng fatshe hore ho tlo hulwa tjhelete e itseng e iswang UIF, mme o tla e fumantshwa ha se kontraka ya hao e fetse le khampani eo o nong o ngodisitswe ho yona. Ha ho na motho a ikgethelang hore UIF e mo hulele, empa ke khampani, ho ya ka hore khampani e registered le UIF kapa jwang hore basebeletsi ba teng ba tlo hulelwa kapa ba ska hulelwa na.

Tjhe, ha ke so fihle boemong boo ba hore ke sebedise monyetla ho feta tekano maemong a tshohanyetso.

Ntate ne ke ile ka bankeng. Ha ke fihla ka bankeng, ke fumana tjhelete e tlase-tlase ho feta tekano. Mme ne ke halefile hampe, empa ka bankeng ba ile ba nhlalosetsa hore ke ne ke sa tlameha ho ntsha tjhelete pele ho nako. Hape ke ne ke sa tsebe le hore ha ke a tlameha ho kwala account-o ya ka ya ho boloka tjhelete pele ho nako. Ke ka hoo, ke thotseng tjhelete e tlase.

Ah-ah, nna ha ke tieho ya ho patala jwalo ka ha ke tshepisitse. Ke patala mokitlane o ko o kolotang ka nako, ka ha ke itse ke tlo kgona ho patala kgwedi e nngwe le nngwe. Mme ke etsa jwalo, ke fela ke lefa mokitlane wa ka kgwedi le kgwedi.